Gxila ekuhlolweni rhoqo kunye uqaphele naluphi na utshintsho emzimbeni wakho. Yazi imbali yosapho lwakho okanye yabantu bakowenu lwezonyango. Landela izikhokelo zovavanyo ezicetyiswayo kwiintlobo ezahlukileyo zomhlaza.

Ewe, ndingabafowunela ngoba ndiza kube ndidinga uncedo, ndothukile ndingakwazi ucinga uba ndenzeni ngoba ndothukile. Ngexesha ndisalindileyo uncedo ndingafuna ukuhlala ndinolwazi ngezilumkiso zemozulu kunomathotholo nakumabonakude. Ukuze ndifumane uhlaziyo ngemeko yezikhukula kunye nayo nayiphi na imiyalelo yokuphuma.

Abantu bakudala bakweli phondo banolwazi oluthe vetshe ngamayeza okanye ngemithi eluncedo nakweyiphi na into. Ngako ke ukuba umzali uza nento eluncedo ndigula, ndingayisela ngoba ndiyazi ingandisindisa kuba nezinye akhe wandinika zona ngaphambili zandinceda ndaphila.

Kukunyanzeliswa kohlaziyo lwezomthetho lomgaqonkqubo, ukukhuthaza ukuxhotyiswa kwezoqoqosho, imfundo exhobisayo kunye nophuhliso lwezakhono. Ukwandisa ubunkokheli nokumelwa kwabasetyhini. Ukulwa ubundlobongela obusekelwe kwisini kunye nocalucalulo nokusetyenziswa kweteknoloji.

Urhulumente anganceda ngokuba bonke abantu abahlala kumatyotyombe abakhele imixhaso. Okanye athethathethane noluntu ukuba lusebenzise izixhobo ezikhuselekileyo ukwakha izindlu abahlala kuzo. Akhuphe abantu abazolumkisa kwangethuba noqeqesho lokhuseleko ngomlilo.

Kukuba kukhutshwe iinesi zithunyelwe kwiilali ezingafikeleliyo kwiindawo zoncedo. Zisiwe kwiikomkhulu laleyo ndawo, kubizwe abantu bancedwe. Kuphinde kukhutshwe abanye oonesi kwizibhedlele bathunyelwe ezikolweni ukugoma abantwana baleyo ndawo okanye beyo ndawo.

Kungayichaphazela ngokuba abantu abaphila nokukhubazeka balahlekelwa lithemba. Bonqene okanye boyike ukucela uncedo kubantu. Kuthoba ukuzithemba. Kubangela abantu bacinge ukuba abanakuphumelela okanye baphucule ubomi babo abo baphila nokukhubazeka. Kwenza nzima ukuba abantu abakufutshane nawe abafana nosapho, abahlobo, abantu osebenza nabo nabanye bangaphandle ukuba baqonde imeko yakho.

Umgangatho uba sezantsi kakhulu ngoba xa abantu abagulayo bebanintsi kuba nzima ukubanceda bonke. Kwaye ezinye zezifo baye bangakwazi ukuzinceda oonesi kuba bebambalwa kwaye abanalwazi luthe vetshe kuzo. Kufuneke bebathumele abantu abagulayo kwezinye iikliniki okanye ezibhedlele. Umzekelo, iikliniki ezinintsi zibathumela ezibhedlele abantu abanamazinyo okanye abathuthunjelwa ngamazinyo.

Mhlobo wam, sukukhathazeka. Ndithe xa ndiphanda kwi-intanethi ndafumanisa ukuba namanye amabhinqa okanye oomama baziva ngolu hlobo uziva ngalo xa besuka kuyoboleka. Wena chazela ugqirha ngoba nguye umakhwekhwetha onokukunceda kwesi simo.

Ukuthetha inyani engangxengwanga ukufika kweemaski kwaba ziindaba ezimnandi kum ezo ngoba ndandinengxaki yobuso obunamaqhakuva. Imask yayibufihla ubuso bam nditsho ndikwazi ukuzithemba ngoba sonke sasifake iimaski.

Izinto abantu abasemaphandleni abajamelene nazo kukumka kwezindlu zabantu okanye ukudilikelwa likhaya. Bambi abanye balahlekelwa lusapho, lumke namanzi okanye nomlambo. Ukanti abanye bahanjelwe ziimoto zabo kwezi bhulorho okanye iibhiliji. Azange ndeva kuthwa kukhona abantu abafikeleyo bezonceda xa kukho isichotho. Andinokwazi okanye andinalwazi noba bafuna ukutsalelwa umnxeba na ukuze bafike okanye abezi kwabona.

Ngokuthi sibaxelele bazamkele bona kuqala. Impilo yomntu nomntu ibalulekile. Ngoba wonke umntu ukhona omnye amdingayo kwelinye icala. Ngako ke esi sifo asibehluli kwabanye abantu, nokubaluleka kwabo kuyafana. Mabangayenzi impazamo yokuphilela abanye abantu ngoba ubomi bufutshane. Kwaye banintsi abantu abaphila nogawulayo abaphumeleleyo. Kwaye mabangoyiki abanye abantu ngoba kusenokwenzeka aba bantu baboyikayo nabo bayagula zezabo izifo.

Ukuba ngaba ujongene nabantu abaxhophe ngezikhali ezinobungozi kufuneka ufowunele amapolisa u-ten triple one. Xa ngaba ungenokwazi ukuwafowunela sebekufutshane kufuneka wenze yonke into abayifunayo. Xa bethi khupha imali ubanike imali ukuze usinde umphefumlo wakho.